Ha se dijalo kaofela tse ka jalwang naheng tsohle, ho na le dijalo tse melang feela naheng tse itseng. Mona Afrika Borwa tikoloho ya teng e hantle bakeng sa dijalo tse kang Macadamia Nuts, Rooibos, Honey Bush le tse ding jwalo poone, koro, Sonneblom-o, le meroho jwalo ka cabbage, tamati, spinach le tse ding. Empa Afrika Borwa tikoloho ya teng e keke ya hlahisa dijalo tse ka reng maple syrup, soy beans, canola le tse ding tseo di hlaha dinaheng tse kang Canada le Brazil.

Bakeng sa ka ho ka ba molemo hore ke fumane naha, hobane ka mehla le matsatsi tjhelete yona ha oe fumane e qetella e sebedisitse mme e sa ho ruisa nako e telele. Empa naha ka boyona ke leruo, kutlwisiso ya ka ko re naha e sale e le seo batho ba batsho ba le motlotlo e leng leruo la bona ba ithorisang ka ona. Ka naha o ka kgona ho rua mehlape, o ka kgona ho rua diphoofolo, dikgomo, manku, dipudi, dipere le tse ding, mme ke moruo o sa feleng, le letlotlo le tla kgona ho le siela bana ba hao. Empa ha no ka kgetha tjhelete, tjhelete e kekebe ya dula bakeng sa meloko e latelang empa ha o na le naha le lefatshe, o kgona ho le siela le meloko e latelang hore e tlo kgone ho una molemo lefatsheng leo le o na le lona. Jwale kgetho ya ka nna e ka ba kgetho ya hore ke fumane naha hobane e molemo, mme ke tsela e leng hore meloko e latelang e tla phela ka teng.